Amaklinikhi ngibona ngoba kumele babachuchuze izindlela zabo ukuthi bangakhuthaza kanjani abantu abahlukumeze i-gender base violence, ngoba yibo kumele kubafake abantu abakwazi ukukhansela abantu abahlukumezekile. Abantu ngoba baza kucala emaklinikhi uma umuntu bamshayile, uma umuntu makalimele kumele emaklinikhi kube namakhansela nama-social worker azokwazi ukusiza la bantu laba abahlukumezekile. Ngoba la bantu laba akunabantu ukuthi bangakwazi ukukhuluma nabo uma mabaphuma kula makhaya lawa okuhleli inhlukumezo.

Ubaba uZungu ngey'khathi zamanje njengoba nala sihlala khona emadolobheni kuba nzima kakhulu uma umuntu angakwazi ukusukuma aziyele uyozithathela amapilisi. Kodwa kunamaphrojekthi avuliwe kwamanje ngoba abantu laba amanesi ama-local nurse assistants la bantu laba bahamba door-to-door ngendlu ngendlu, basiza abantu abakhulile futhi basiza abantu abangakwazi ukuzihambela bayozithathela amapilisi. La manesi lawa bayathatha amapilisi for abantu abadala ey'bhedlela futhi babalethela wona futhi emuva. I-government ingayenza kabanzi ukuthi ikwazi ukusiza la bantu laba. Ukuthi bakwazi ukuba nemali efanele ukuthi nabo bakwazi ukuthi basize abantu abagulayo babathathele imithi.

Emakhaya bangathola onozempilo uma uhulumeni angalethela amaklinikhi eduze nawo, kodwa futhi uhulumeni angafundisisa abantu kabanzi ngezompilo, futhi nabantwana mabaceda izikolo bazithole ukuthi nabo bafundele ukuba amonesi. Futhi impilo ibaluleke kakhulu uma abantu bazifundise ukuphila kahle, badle kahle.

Izinto izinto ezingazicabangela ukuthi abantu kumele babuyele esikweni, kumele babuyele esikweni lwabo futhi bayekele ukuthatha izinto okungamelanga bazithathe. Ngoba izinto lezi abazikhombisa emabonakude ziyachazisa futhi zenze ukuthi abantu bafuna ukuzibona ukuthi zingabaphatha kanjani, kodwa ekugcineni ziyabalimaza emzimbeni.

Imintholampilo esemaphakathini ehamba engamaklinikhi amancane ithethela indela enkulu, ngosizo lokuthini? Abadala bakwazi ukuya kothola amapilisi ngoba amaklinikhi akude kwabanye abakwazi ukufikelela.

Imigwaco esemakhaya iyinkinga ngempela uhulumeni angakhuluma nomnyango yemigwaco ukuthi balungise imigwaco yasemakhaya, futhi uhulumeni afundise beyibhedlela ukuthi basebenzise ama-helicopter, ngoba imigwaco yasemakhaya imoshekile.

Uhulumeni angacinisekisa kakhulu ukuthi athole imali ye-tax ayisebenzise futhi ayifake kweze phecelezi health, futhi phecelezi uhulumeni anga-investeer ngaphesheya kwamanye phecelezi ama-country. Kunemithi engalusiza izwi lethu laseNingizimu Afrika kakhulu, ngoba ngoba futhi kunamanye ama-doctor ahambile ayangaphesheya ayofundisisa ukuthi imithi miphi engasilungilela thina la eNingizimu Afrika.

Ukuthulela ngeyindaba zasemacansi inemthelela embi kakhulu ngoba kungabi nolwazi ngentsha yasemakhaya, uhulumeni kumele afakisise ulwazi locansi ezikolweni futhi ngoba intsha incane abazi lutho ukuzivimbela kubantu abadala bafuna ukizifostela kubo. Ngoba uhulumeni makafundisisa kwabantu abadala abafundisa ngocansi, kuzokuba lula kakhulu ukuthi abantu abancane bakwazi ukuvimbela ekululukeni, ya.

Umthakathi wenza imithi ukuhlukumeza abantu kodwa inyanga yenza imithi yokulapha abantu yiwo umehluko engawubona phakathi komthakathi nenyanga. Kodwa bonke basebenzisa imithi efanayo yendalo edalwe umdali.

Abesilisa kumele bajwayeze ukugcoka ijazi lomkhwenyana futhi abesilisa kulumele baye ezibhedlela, basuse konke ngomyayelo futhi baziphathe kahle.

Intsha ingafundiswa ngendlela ehlukahlukene ngezocansi ngoba intsha ithanda ukubukela umamonakude, uhulumeni angaveza ama-show phecelezi for intsha encane ukuthi bakwazi ukubheka ama-show. Uzobafundisa ukuthi bangazivikela kanjani ecansini ukuthi bengakhulelwa babancane.

Abelaphi bendabuko bangahlangabela kuthi baye kuhulumeni bakhulumisane naye kukuze bakwazi ukuba basemthethweni, bathole amaphepha ukuthi bayenze izinto ngendlela efanele. Futhi bahlangabezana ngoba abantu besizwe bangasizeka kakhulu ngoba la bantu laba banolwazi ngolento lezo abazenzayo.

I-COVID-19 yaba umphumelela omkhulu ngoba abantu bazifundisa iy'ndlela ezihlukahlukene ukuthi bakwazi ukuzilapha, kodwa abantu kumele babuyele emasikweni wabo. Ukuthini? Izitshalo zamandulo yizo kahle zangempela zindlula lezo eze-vaccine lezi ezivela ngaphesheya, ngoba ama-Afrika nabelungu abafani emzimbeni.

Izindlela zokuhlela umndeni ukuthi umndeni kumele ube ne-life insurance cover ukhavare wonke abantu umndeni wakho nabantwana, futhi abantwana kumele babe ne-investment planning yabo ehambisana neyikolo. Mabakhula bangene isikolo ngendlela efanele nabo bakwazi ukuzimela, bangaye bakhalele abanye abantu uma base bacede isikole.

Sawubona nesi, unjani? Hawu sesi selokhu ngifikile ekuseni kodwa ngicela ukubuza ukuthi le layini le engiyimile ingabe ilayini yangempela na, noma kumele ngishintshe ilayini ngiye kwelinye ilayini ngoba kudala sengimile sesi cela ungisize.

Kumele ukuthi abazali balayeza iy'ngane futhi nomphakathi ubambisane ukunakekela ingane, nasesikolweni nothisha kumele bafundise iy'ngane ukuthi bakwazi ukuzivikela kanjani kule simo lesi abakuso. Futhi nohulumeni kumele athumele imigomo nemibandela ukuthi bangaziphatha kanjani ukuthi bangazitholi ukuthi sebakhulelwa babancane, ngoba akusiyo into eme kahle ngoba iyimfundo zabo abasakwazi ukuthi bazichubekise phambili kahle.

Imehluko yehlukahlukene ngoba abantu ngicabanga ukuthi phecelezi ama-bloodtype yabo ayifani futhi tholukuthi umuntu dala imphethe i-TB kodwa ayikazange yalashwa. Kunemithi kumele than kona impatha futhi uzile esibhedlela, ozobafunisisa kabanzi ukuthi yimuphi umuthi angawuthatha kule simo akuso.

Mina umngani wami uma aphethe ile nkinga ngamkhuthaza ngendlela ukuthi alandelele namasiko wakhe ukuthi kuya ngokuthi kibo baya nje enyangeni esekweni noma bathanda ukuya enyangeni yasesibhedlela. Kodwa umbono wami ukuthi uncono aye enyangeni yasesibhedlela ngoba inyanga yasesibhedlela ezofunisisa futhi imuphe nemithi efanekayo ukuthi akwazi ukuphepha aphole. Than ukuthi aye kule nyanga le yasesikweni ngoba asazi ukuthi umzimba wakhe uzophatheka kanjani ngemithi yasesikweni.